Di re thusha hore re phele hantle. Re be le kelello e ntle. Ho mme re phele hantle haholo. Hobane di re fa matla.

Ke tla mo, ke tlare ho yena. Ho bohlokwa haholo hore motho a ye gym. Hobane gym e o fa bophelo bo botle, e o ntsha malwetseng. O ba le bophelo bo ba nako e telle. Hobane o malwetse a mangata. E dira hore kelello ya hao e be ntle.

Esale o thoma ho bapala di-game tsa hao tja eSport. Ha o sa etse sepe. O dula o e ja, ha o qeta wa robala. E ne ha ha ho ntle ho wena. Mmele o lokela ho ho nyoloha, ho ya gym-ing, ho etsa se seng ho hore o malwetse. O be le bophelo bo botle. O tle o phele nako e telele.

Ho bohlokwa hore le nthekele diaparo tsa bolo. Hore ke kgone ho tshwana le bana ba bang. Ke bontshe hore ke bapala bolo. Ke kopa hore le nrekele nrekele gear le nrekele le di-kock. Hore ke tlohele ho bapala ka.

Mobini oo ke mo ratang ke Sannere. Ke a mo rata hobane dipina tsa hae di relate ho rena ho rena. Especially pina ya hae ya, hao ka thula wa sheba moo ke tswang, ruri o tla bona hore Sannere ke lesole. Mahloko a ka ke a . That pina ena e relate maphelong a rena. O bina ka di lo etsahalang maphelong a rena.

Ke hore ba tshware meeting, ba bitsane as a community. Mo occasion-eng ba bue ka bohlokwa ba ho ikwetlisa. Ha hona le dikwetliso, bana ba phela hantle. Bana ba a bapala, Bana ha ba dire dilo tse tswileng tseleng. Ba phedisana le ba bang.

Eya ke nahana jwalo. Hobane dipapading, ho na le captain. Moholo wa bona, eo a ba laelang hore dirang so ne se ka dira so eo a ba emelang. Ha ho direhile di phosho, o bontsha hore motho eo e ka ba moetapele e mo hlwahlwa hobane o tseba di-skills tsa ho ba moetapele.

Eya ho jive-a, o ka ho etsetsa tjhelete eo ka iphedisang, ha yona hantle. E feela ha se ba ka kang bao ba ka ho jive-a. Profensing ya hesho ya Limpopo. Ho na le mo motsibi eo e ke mo tsebang a bitswang Pop Boy. O tsamaya le mafatshe, o ja tjhelete ka ho jive-a fela.

Nna le mo le titjhere ya me. Re ya lebaleng, re ba a hlaola, ra ntsha matlapa. Ra thala lebala re la ta dibolo. Re bitsa bana hore ba tle ba bapale sports.

Re a o di reka sports team. Ho mme ra di tlisa sehlopheng sa rona.

E be e le ka Labohlano. Ho mme ke bapala bolo. Nna le sehlopha sa ka, e lera top-a, sa mathomo. Ke be ke thabile tsatsi leo. Hobaneng ba re pele le gold eo e ke ile ka ya ka yona ko hae.